Lexi lawulaka leswaku u nga tirhisa mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti hi n'hweti hileswaku wena u va u karhi u hola mali muni eka ntirho wa wena.

Bangi leyinene leyi munhu a nga endlaka xikombelo xa xikweleti xa swichudeni eka yona ni vona ku ri Standard bank hikuva hi yona leyi nga ri ku na ntswalo wa le henhla loko munhu a fanekele a tlherisa xikweleti le.

A ndzi nge vanyiki matsalwa lawa hikuva un'wana na un'wana u fanele a tirhisa adirese ya laha yena a tshamaka kona so munghana wa mina na yena u ta fanele ku tirhisa address ya le ka vona.

Munhu loyi a endlaka a xifunengeto xa xilahlo xa ntsengo wa le hansi ematshan'wini ka pulani leyi duraka leswo biha hileswaku loko se ku ta va ni rifu xifunengeto xexo xi ya humesa ntsengo wa le hansi hikuva naxona a xi hakeriwa hi ntsengo wa le hansi ntsengo wa le hansi lowu xi nga ta wu humesa u nga ka u nga fikeleli leswi lavekaku eka swilahlo swa rifu rero.

Xiyimo lexi a ta va a papalate hi ku sungula a lavisisa a kuma ntiyiso wa ndzindzakhombo lowu a kuma nkarhi wo rindza ku i nkarhi wa ku fika kwihi hi ndlela yaleyo a ta va xi papalatile.

Lexi a ndzi ta xivutiso eka ti bangi leti hileswaku ti akhawunti leti hinkwato ti hakeriwa mali muni hi n'hweti hikuva ku na tin'wana tiakhawunti ta tibangi ti teka mali yo tala leyi fanekele ku hakeriwa hi n'hweti ku tlula tin'wanyani.

Xivutiso lexi ndzi nga xi vutisaka i ku va ndzi vutisa leswaku ndzindzakhombo lowu wu hakela eka nkarhi wo fika kwihi wu hakela endzhaku ka nkarhi wa ku fika kwihi.

Loyi a nga xaxametiwaku tanihi muvuyeriwa eka pholisi ya ndzindzakhombo wa vutomi ku nga va ku ri hi mutswari kumbe n'wana kumbe nuna kumbe nsati hi naswona swi na nkoka leswaku ku hlawuriwa munhu loyi a nga na vutlhari leswaku loko ndzindzakhombo wu hakela a ta kota ku tiva leswaku hi tihi timfanelo leti fanekelaka ku endliwa hi mali yaleyo a nga ta va a vuyeriwile ho yona.

Mbuyelo lowu UIF yi va ka na wona ya eka vanhu lava nga helela hi mintirho i ku va yi va nyika mali leyi a yi va yi ri ku kokeleni hi nkarhi lowu hinkwawo loko va karhi vatirhi.

Switandzhaku swo endla xikombelo xa mali ebangi yo yisa n'wana wa xikolo hileswaku mali leyi fanekelaka ku tlherisiwa ebangi na ntswalo wa kona lowu faneleke ku tlherisiwa wu va wu ri henhla swinene.

Swipfuno swin'wana swa ku kota ku fikelela mali i ku va munhu a tirhisa akhawunti ya bangi hi ndlela yaleyo a nga kota ku endla xin'wana na xin'wana hi khadi kumbe akhawunti ya yena yaleyo ya bangi a nga zangi a yi landza hi xiviri.

Ndzi nga ka ndzi nga teki xikweleti xa xichudeni hikuva eka masiku lawa mfumo wa kota ku hakelela n'wana mali ya edyunivhesiti a swi bohi leswaku munhu a nga ze a ya endla xikweleti xa xichudeni.

Xa nkoka lexi munhu a fanelaka ku xi kambisisa loko a hlawula pulani leyi i ku lavisisa leswaku pulani leyi yi ta hakela nkarhi wa ku fika kwihi kumbe pulani leyi yi ta khavhara nkarhi wa ku fika kwihi loko munhu a karhi a pfuniwa hi swa rihanyo.

Ndzi nga n'wi vutisaka xona hileswaku akhawunti leyi yi hakeriwa mali muni hi n'hweti naswona akhawunti leyi yi lava vanhu lava njhani hikuva ku na leti ti lavaka lava va tirhaka kumbe leti ti lavaka lava va nga ni timali ta le hehla.

Leswi swi nga khumba kahle nhlayo ya vanhu lava nga ni ndzindzakhombo wa swilahlo etikweni hikuva swi nga va pfuna leswaku va kota ku fikelela ku hakela tindzindzakhombo ta vona na kona swi kota ku pfuna leswaku loko ndzindzakhombo leyi ya hakela yi kota ku hakela mali leyi nga ta ringanela ku endla swilo hinkwaswo.

Rhengu leri ndzi ehleketaka leswaku ri vuyerisa ngopfu i ku xava ndhawu leswaku munhu a ta kula i eka xiphemu xa mali ya nkarhi wo leha hikuva swo hirha n'hweti na n'hweti munhu o va ku lahlekeriweni a nga le ku vuyeriweni.

Hi ku vona ka mina lexi lawulaka mali leyi munhu a yi hakelaka eka mali ya inshurense ya vutomi i ku va munhu a nghenise vanhu va malembe ya le henhla kumbe va malembe ya le hansi munhu loko a nghenise munhu loyi a nga na malembe ya le henhla mali leyi a yi hakelaka yi ta va yi ri ehenhla kambe loko a nghenisa lava va malembe ya le hansi mali leyi a yi hakelaka yi ta va hansi.

Leswi ndzi swi tivaka hi tipholisi ta ndzindzakhombo wa vutomi leti vanhu va titeketelaka ti nga ri ki enawini hileswaku vanhu va hetelela na lahlekeliwa hi timali to tala hikuva va nga tivi hikuva va nga lavisisanga leswaku tipholisi leti ti le nawini kumbe a ti le nawini.

Ntsengo wa mali ya tidyondzo yi khumba swiboho swa vatswari hikuva hi vona va fanekelaka va hakela mali leyi va nga ta yi teka ya dyunivhesiti hi vona va fanekele va ta va riha xikweleti lexi va nga ta ka va nga ta va va xi tekile xa xichudeni.

Loko munhu a lahlekeliwe hi khadi ra yena ra debit u fanele a ya ka bangi leyi a nga endla ka yona va ya n'wi endlela khadi rintswha.

Ndzindzakhombo wa swilahlo wu nga pfuna hi ndlela ya leswaku loko ku humelele le khombo ra ku ku hundza munhu emisaveni, ndzindzakhombo yaleyo ya kota ku hakelela swilo swo tala swa ku fana ni swilahlo, ni bokisi ra mufi, ni tin'wana tindzindzakhombo ti hakelela na mali ya swakudya, hi ndlela yaleyo swi nga va swi pfunile va ndyangu swinene tanihiloko na vona va ta va va karhi va nga tirhisi mali yo tala hikuva va ta va karhi va pfuniwa hi ndzindzakhombo yaleyo.

I swa nkoka ku tiva ndlela yo kambela mali leyi saleke na yona ebangi u ri ekaya hikuva enkarhini wa sweswi ku na vanhu lava kotaka ku yiva timali eka tiakhawunti ta van'wani ta bangi hi ndlela ya ku kamba mali munhu a nga tshama a karhi a kamba mali ya yena leswaku ya ha tshamisekile ke.

Munhu u tiva nomboro ya akhawunti ya yena tanihiloko eka man'wani makhadi ya tibangi ya va ya tsaliwile mavito ni nomboro ya akhawunti hi ndlela yaleyo u kota ku vona leswaku akhawunti ya wena yi .

Ina munhu a nga tirhisa khadi ra yena ra debit ku xava swilo eka inthanete tanihiloko swi pfumeleliwa ku hakela swilo eka inthanete munhu a ri karhi a tirhisa tinomboro ta khadi ra yena.

Ku va xiphemu xa xitokofela swi pfuna ku va u vekisa mali ya wena kumbe u hlengeleta mali ya wena leyi u nga ta ya u ya yi kuma ku ri khale yi ta ya leyi tswarile hi ndlela yaleyo i ndlela ya kahle ya vuvekisi bya mali.

Ematikoxikaya munhu u fanele ku tolovela ku banga ha yi riqingho ra yena tanihiloko marhavi ya tibangi ya ri kule ya ri etindhawini ta madoroba ntsena hala matikoxikaya, sweswo swi nga endla leswaku a oloveliwa swinene ku va u kota ku rhumela mali kumbe ku rhumeliwa mali yo n'wana munhu u ri kaya u nga za ngi u famba u ya kwele ka rhavi ra bangi.

Mali ya lembe na lembe ya tlherisiwa loko munhu a khansela khadi ra yena ra xikweleti tanihiloko khadi va nga ta ka va nga pfumeli ku ri pfala loko ra ha ri na xikweleti, munhu u fanele a sungula hi ku hakela xikweleti xexo hi kona a nga kotaka ku ri pfala.

Xikweleti eka Fundi xi tirha hi ndlela ya leswaku loko munhu a lava ku dyondza eka college yo karhi kumbe eka yunivhesiti yo karhi wa kota ku endla xikombelo xa ku lava mali ya tidyondzo nakona a hlamusela leswaku tidyondzo ta yena ti nga lava mali muni a endla xikombelo xexo va Fundi va ta kota ku lavisisa xikambelo xa yena va vona loko swi fanerile leswaku munhu loyi a nga nyikiwa mali yaleyo ya tidyondzo kumbe a swi fanelangi leswaku a nga nyikiwa ke.

Ku vekisa mali yo karhi nkarhi wo leha u nge se huma peceni swi na koka swinene, leswaku loko u hume peceni u ta kota ku teka mali ya wena leyi u nga ta yi kuma yi ri ya xitalo hikuva yi ta va yi tswarile eka nkarhi wolowo wo leha, mali leyi munhu a nga kota ku ti endlela swin'wana na swin'wani leswi a lavaka ku endla swona.

Ku nghenelela xitokofela swi nga pfuna munhu loyi a nga na tingana leswaku a endla vanghana hikuva switokofela hi xitalo eka n'hweti yin'wana na yin'wana vanhu lava xi tlangaka va hlangana va burisana hi matlangelo hi mavekelo ya mali na hi makhomelo ya mali hi ndlela yaleyo munhu loyi a nga na tingana a nga kota ku za a tolovela ku va a burisana na van'wana vanhu.

Ku pfumaleka ka ku tshembana ka ntshamisano ku nga khumba mintlawa ya ku hlayisa mali hikuva van'wana va ta ku munhu loyi a veka a nyikiwaka mali leyi leswaku a yi veka a hi n'wi tshembi naswona a nga yi tirhisa van'wani va ta ku loyi hi yena hi n'wu tshembaka ku ve van'wani hi loyi va nga n'wu tshembiku, sweswo swi nga khumba ntshamisano wa mintlawa ya ku hlayisa mali hi ndlela .

Loko ndzi humesa mali leyi ndzi vonaka leswaku ku mali yo karhi, swi ndzi endla ndzi nga titwi kahle kumbe swi nga ndzi tsakisi hikuva ndzi va ndzi langutele leswaku ndzi ta kuma mali ya mina yi helerile ku nga ri na leyi yi nga ta va yi kokiwile, nakona ti-bank leti ti hi kokelaka mali ti-bank teti hi va ku hi karhi hi tirhisa tona, so swi endla swi nga vi kahle hi ku tibangi teto ti tlhela ti yi kokela mali eka vinyi va tona.

Ina ndzi vona swi ri kahle leswaku vanhu lava holaka mudende va kuma mali etiqinghweni ta vona, ku nga ri hi mhaka ya leswaku va ya etibangi ku ya hola kona hikuva ku va va kuma mali etinqinghweni ta vona swi endla leswaku swi olovisa swilo tanihiloko va nga kota ku endla xin'wana na xin'wana hi mali ya vona va yo ti tshamela kwala kumbe va nga zangi va suka emakaya va ya emadorobeni, hi ndlela yaleyo swi endla leswaku ku va ku ri ndlela ya kahle swinene ku va va kuma mali ya vona va yo ti tshamela.

Nkoka wa vatirhi wo vekisa mali leyi va nga ta yi kuma loko ntirho wu herile, i ku va leswaku vanhu vo tala van'wana va heleriwa hi mintirho va nga swi langutelanga nakona va nga ti lulamiselanga kumbe ku endla vuhlengeleti bya mali, ku va ku endliwa vuvekisi lebyi bya bya UIF swi na nkoka hikuva loko u heleriwa hi ntirho u nga swi langutiselanga u nga kota ku ya humesa kumbe ku ya endla vukomberi bya mali ya wena eka tihofisi ta UIF, sweswo swi nga endla leswaku u tikuma u karhi u ku hanyisa nyana masiku loko wa ha lava un'wani ntirho.

Balloon payment i ku va loko munhu a endlile xikombelo xa mali ebangi kumbe kwihi ivi a bangi va n'wi pfumelela leswaku mali yeleyo a nga humesa hi mali yitsongo hi yitsongo en'hwetini, ku endlela leswaku vuhlayiseki bya yena kumbe rihanyo ra mali ya yena byi va bya ha ri kahle, endzhaku ka loko a hetile ku hakela hi mali yeleyo tsongo yitsongo u ta fanela ku hakela mali yo tala leyi nga ta khavhara xikombelo lexi a xi endlile ebangi yaleyo, sweswo hi swona leswi vuriwaka balloon payment nakona ndzi vona swi nga ri na ku pfuna kambe ndzi vona swi karhi swi onhela hikuva u va u karhi u hakela mali n'hweti na n'hweti u kha u hleketa leswaku wa heta loko se u hetile.

Etindhawini leti ndzi tshamaka eka tona vamachonisi va tiveka hi ku va va nga ri vanhu va kahle, va tiveka hi ku va loko va ku lombise mali u tsandzeka ku yi vuyisa va nga ta va ta ku bukutela kumbe va nga ta va ta rhwala nhundzu ya wena ya le ndlwini, kumbe van'wana va ta va ta ku chuhiseta ku ku dlaya tanihiloko u tsandzeke ku vuyisa mali ya vona, vamachonisi a hi vanhu lava va nga duma i kahle hi ndlela ya kahle etindhawini to tala.

Ku endlela leswaku vanhu loko va karhi va hundziselana mali hi tibangi ta tiqingho ivi bangi yi nga va tekeli mali yo tala, hi nga tirhisa tindlela ta ku hambanahambana tanihiloko tibangi ti ri na tindlela ta ku hambana ta ku yingiselana mali, yin'wani ya tindlela leyi vuriwaka pay sharp hi leyi yi nga kona eka tibangi hinkwato nakona vanhu va nga hindziselana mali va karhi va tirhisa pay sharp, hambi va karhi va nga tirhisi tibangi ta ku fana hi hi pay sharp vanhu va nga kota ku hundziselana mali ya ntalo kumbe wa ku hundza mali leyi yi nga twenty thousand kumbe fifty thousand swi ya hi bangi leyi vanhu va yi tirhisaka.

Eka xiyimo xexo xi nga ta va xi karhi xi lava mali ya xihatla ndzi nga hlawula ku ya lomba mali eka bangi yo karhi, ni nga sungula ndzi langutisa tibangi leswaku loko u lomba mali yo karhi eka tibangi to hambanahambana u yi tlherisa ni mali muni, hi ndlela yaleyo ndzi nga sungula ndzi endla vulavisisi ndzi nga si ya eka bangi yihi kumbe yihi ndzi ya lomba kona mali hi ku hlawula ndzi vona leswaku ndzi nga hlawula bangi ya ku fana na Nedbank tanihiloko ku ri yona bangi leyi yi va ka loko u lombile mali, mali ya kona yi tlherisiwa na ntswalo lowu wu twisisekaka wu nga talangi ku.